Yho, ndilangazelela ithoyilethi, ukuya ngasese ndiyokuziriliva, kunye ne-shop ndiyothenga phana evenkileni amanzi nezinto ezimnandi.

Yhu, ndandinovalo noloyiko kakhulu ndiqala ukuya eBhayi kodwa shem oonotekisi wayengumntu owayenesineke elungile. Wandibonisa, wandithatha wayondibeka kwezinye iiteksi ekumele ukuba ndiyazikhwela eziya kule ndawo ndiya kuyo. Nyhani ke le teksi wayondibeka kuzo, yandithatha yayondibeka apho ndimele uba ndiya khona. Balungile abantu beeteksi xa uthetha nabo kakuhle.

Hayi, mna iitekisi zona zilungile, kodwa ke ngamanye amaxesha abanye oodrayiva banabo ubukrwada obuthile. So, ayibalulekanga laa nto yoba umntu abe krwada xa ethetha nabantu, and kwaye mhlawumbi ke ngoku ekuseni kwawumelanga uba oonoteksi bakhalisa umculo kakhulu. And umntu uvumelekile uba makakhwele iteksi okanye ahayikhe. Bayeke le nto yabo yokufuna unyanzela abantu uba mabakhwele iiteksi noba akafuni.

Hayi, akho nto ingako, qha nje xa usebenzisa iteksi ukhuselekile, kuba iteksi yiteksi. Akho nto abantu beteksi abanokurobha okanye bakureyiphe kuba bayayazi uba uzayobaxela phaa eziofisini zabo. Ngoko ke ikhuselekile iteksi.

Umntu xa ekhwele emotweni makasoloko efake ibhanti, i-safety belt, ibhanti. And then xa ebona udilayiva uba unyusa ispidi semoto amxelele uba makathobe isantya semoto, imoto xa eva ibaleka.

Abaqhubi abanintsi abanayo inshorensi yemoto, ende kwaye abanye abayi kwi-service bayotshekisha iimoto zabo rhoqo. Bamele uba imoto zabo rhoqo ziya kwi-service. Abalenzi ixesha lokuzisa, umntu uqhuba imoto uhalala angaze ayoyihlola ukuba imoto yakhe isesemgangathweni na wasendleleni.

Hayi, andingethandi mna, umntu makayenze le nto ifunwa nguye. Akumele ukubanga uma ukhona umntu onyanzelisa omnye umntu uba makakhwele ntoni na. Andiyifuni ukufa loo nto yaba noteksi abafuna unyanzela abantu. Ukuba uyamazi lo mntu wenqwelo ezimeleyo kwaye umntanakho umbona ekhuselekile kuyo andiboni ngxaki mna.

Hayi, ndizawuthetha naye ndimxelele ukuba ayilunganga loo nto, into yoba asifikise emva kwexesha yena kodwa thina kayingezethu amatheni thina siyamfikisa ngexesha, kuba loo nto izawusenza uba sonke sibe sengxakini emsebenzini. Singaphulukana nomsebenzi ngenxa yakhe. Ngoku loo nto, ithi loo nto makazame enze uba avuke early, akwazi usithatha ngexesha.

Hayi, bethuna ndithi mandizicelele uxolo kuloo ndawo. Hayi, ndizawuzama ngako konke okukum kuba ingaphinde yenzeke into yoba ndinifikise emva kwexesha emsebenzini. Bendinengxakangxakana endinazo phaya endlini kodwa ke ndiyayiqonda ayongxaki yenu leyo. Ndizawuzama ngazo zonke indlela zoba ndifike early. Ndiyaxolisa bethuna naselungwini ndizawuthetha naye, ndimxelele ukuba ingxaki ibilapha kum. Enkosi.

Ukubuyiselwa koololiwe mna ndiyibona iyinto entle kakhulu kuba oololiwe batshiphu. Amaxabiso kaloliwe aba ngaphantsi kuna uyabona xa wenza elaa matikiti, uthenge itikiti lenyanga litshiphu kakhulu, kwaye oololiwe ukhuselekile kakhulu. Kumbalwa ukuba ufumane ingozi kuloliwe. Ngoko ke uloliwe yeyona ndlela nqwelo endingathi mna iyancedisa kakhulu eluntwini uba mayisetyenziswe. So, oololiwe balungile kakhulu kwaye ndiyafuna ukuba nyhani nyhani baphinde babuye.

Sinenzuzo kakhulu empilweni ukuba uyazilolonga ngala mzuzu uhambayo. Kubalulekile umntu ukuba akha abe ahambe azoba semandleni, iye emzimbeni. Igazi lakhe nentliziyo yakhe ibe semandleni. Ngoko ke kubalulekile uthatha uhambo nje ungasoloko ukhwela imoto. Iyakunceda empilweni yakho ube semandleni.